Ndza pfumela i ntiyiso data i na nkoka swinene hikuva i yona leyi i hi pfunaka leswaku hi ti hungasa eka tona ti-internet na ti-social media loko u nga ri hava data swo tala a wu swi koti ku swi endla hi yona phone ya wena.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C u hambane hi ndlela leyikulu swinene nxavo wa data ya Vodacom wu le henhla nxavo wa Cell C u le hansi so ni nga ni nga byela vanhu vo tala leswaku va tirhisa yona Cell C i ku va data ya vona yi le hansi swinene.

Hi n'hweti ndzi ehleketa leswaku ndzi tirhisa data yo fika ka va ma-five hundred hikuva hi ndzi kota ku xava data a ya fifty rand i i tshama i tshama masiku mambirhi kumbe manharhu.

Data ya ti-cellphone yi ni pfune swinene hikuva ndzi swi kota ku ku endla swilo swo tala loko ni ri na data eka yona cellphone ya mina ku fana na tona ti-internet ti-social media ni swi kota ku vulavula na vona vanghani va mina ni maxaka va mina lava va ri ke kule hi yona data ni tlhela ni endla na wona ntirho wa xikolo loko ni ri na yona data.

A ndzi ta tirhisa data ya mina i yona ndlela leyinene leswaku ni a ni ta a ni ta yi tirhisa eka swona swilo swa nkoka ku fana ni swilo swa swikolo ku vulavula na wona maxaka ya mina ni hunguta ku nghena ngopfu eka tona ya ti-social media hikuva hi tona leti dyaku data swinene.

Loko ni vona leswaku u nga ku data ya mina i le kusuhi no hela kumbe i yitsongo ndzi hunguta ku nghena eka tona ti-social media ndzi yi tirhisa ku tirhisa WhatsApp kumbe swilo swa nkoka leswi ni la ku swi endlaku.

I nkoka hikuva i pfuna vanhu leswaku va swi kota ku tirhisa tona ti-cellphone ta vona ngopfungopfu smartphone masiku lawa loko i nga ri na data a ku hava lexi u nga xi endlaku hi yona u ta no yingisa wena u ta no yingisa tona tingoma ntsena leti ti ri ku kona eka yona foni ya we.

Tindlela to hungasa hi ku tirhisa data ti tele swinene u swi kota ku nghena eka tona ti-social media to fana na ti-Facebook WhatsApp TikTok hi tona leti hi hungasaka ngopfu eka wena masiku lawa kumbe u swi kota ku nghena eka yona YouTube u kuma yona mi-movie u ti langutisela yona swi hungasi swa mi-movie u fambisa nkarhi.

Va nyika swiphato swo hambana eka vaxavi va vona hikuva swi hambane hi yona mali leyi u nga xava hi yona swi fambisana na yona data ya kona loko u xava hi mali ya le henhla u kuma yona data ya le henhla loko u xava hi mali yitsongo na yona data yitsongo.

data ra mina ri expire ra ha tele a yi ndzi khomi kahle hikuva ndzi twa onge ti ndzi lahlekeriwe hi mali ya mina leyi ni yi nga xava data hi yona se a yi ndzi khomi kahle yaleyo mhaka.

Munhu u hlawula ku tirhisa Wi-Fi yi e tshan'wini ka data hi mhaka ya ku ri Wi-Fi a yi lavi mali yo tala ku fana na data data ri hela hi ku hatlisa u xava rin'wana mali leyo i va i tele swinene leyi u yi tirhisaku eka yona data kambe eka Wi-Fi wa swi kota ku hakela yo mali yeyo for n'hweti yeleyo hinkwayo i nga heli u tirhisa xin'wani na xin'wani u nghena eka tona ti-social media kambe data ra wena a ri Wi-Fi ya wena a yi heli kambe data loko u nghena eka tona ti-social media na ti-YoutTube i hela hi ku hatlisa swi lava u xava i n'wana.

Data loko yi durha ngopfu yi khumba machudeni hi ndlela yo biha hikuva ko tala va fanele ku nghena eka tona ti-internet na ti-YouTube endla wona ntirho wa vona wa xikolo kambe loko data yi ri ehenhla yi durha i va khumba hi yona ndlela yo biha hikuva a va fikeleli ku yi xava va endla yona mintirho ya vona ya swikolo.

Vanhu va lawuliwa hi leswi va tirhisaku data ya vona hi kona loko u tirhisa yo WhatsApp ntsena a swi bohi leswaku u xava data yo tala kambe loko u nghena eka to ti-internet, ti-social media na ti-YouTube swi lava yona data yo tala hikuva swilo sweswo swi dya data yo tala.

Ntsengo loyi wa data a wu va khumbhi kahle vanhu lava va tirhisaku yo internet hikuva internet yi lava data data yi lava yo mali loko u nga ri na yo data a wu nge swi koti ku nghena eka yona u endla leswi u lava ku swi .

Ndzi nga langutisa leswaku i yihi data leyi i nga laviki mali yo tala loko ni yi xava kambe yona i ri ehenhla i yona leyi ndzi nga yi langaku yaleyo nakona leyi i yi tshamaku nkarhi wo leha i nga expire.

Loko u tirhisa data u nga swi kota ku nghena eka yona inthanete u langutisa leswi u lavaka ku swi langutisaka kumbe ku download to ti-app ku nghena ka kona eka WhatsApp u bula na maxaka ya wena kumbe ku tirhisa tin'wani ti-social media leti nga kona.

Data a yi hambananga na tirhiselo ya Wi-Fi swa fana hinkwaswo kambe Wi-Fi yona u yi hakela kan'we ka n'hweti data yona loko i hela u fanele u xava i n'wana futhi.

Ndzi vona i nga ri kahle i nga ri mhaka ya kahle leswaku data yi va ni nkarhi wo expire hikuva van'wani data ya vona a va yi tirhisi ngopfu kambe u kuma expire ya ha tele eka foni se ndzi vona onge ti va lahlekeriwa hi yona ndlela yaleyo.

Malume loko data ra n'wina ri herile mi la ku xava rin'wanyani mi xava u fanele mi ya e kona exopeni mi xava airtime kumbe data straight mi longela loko mi xave airtime mi ta longela airtime ya n'wina loko mi heta ku na lani mi nga ta ya kona ku xava data ndzi ta mi kombela leswaku mi endla njhani loko mi lava ku yi xava.

Ku xava mobile data se kahle hikuva i nghena kun'wana na kun'wana i tirha ka yin'wana na yin'wana loko u lava ku nghena eka tona ti-Whatsapp kumbe ti-internet kumbe to ka ti-social media ya nghena a yi hlawuli yo.

Pulani ya data yo xaveka ti-cellphone ni ehleketa onge ti i pulani yo tirhisa sim card xa Telkom hikuva data ya vona i le hansi swinene ya xaveka nakona i tshama nkarhi wo leha ya ha ri kona a yi heli hi va hatlisa ku fana na le tin'wanyani ti data.

A ndzi ehleketi leswaku ku ri ku na tiphasela tin'wana to stream kumbe to hungasa hangalasa mahungu le ka tona ti-social media.

Ndzi ehleketa leswaku data ya wena leswaku i nga tshami nkarhi wo leha u nghena eka tona eka swilo swo dya data swinene ku fana na ti-social media tin'wanyani ti dya data swinene kumbe to ti-YouTube ti endla leswaku data yi nga tshami nkarhi wo leha ti heta data hi ku hatlisa.

Ina ku cheriwa ka data swa fana na pulani ya data ya nkarhi na nkarhi ndzi vona swi kha swi fana mina hi ku ya hi mehe.

Ina u nga yi tirhisa yo data ya wena loko u ri karhi u fambafamba a yi fani na ti-Wi-Fi ta le ndlwini leti onge loko u huma na tona ta tshika Wi-Fi ya wena u nga yi I mean data ya wena u nga yi tirhisa kun'wana na kun'wana.

Data bundle i leswi swi ta mi pfunaka leswaku mi swi kota ku vulavula na maxaka ya n'wehe yoho foni eka tona ti-Whatsapp no nghena eka tona ku nghena eka tona ti-Facebook kumbe ku nghena eka inthanete loko mi lava ku secha xan'wanchumu mi ta tirhisa yo data yeleyo.

Ndzi ehleketa leswaku nxavo wa data wu le henhla masiku lawa kambe vanhu vo tala a va ha xavi data ngopfu hikuva vanhu vo tala se va na ti-Wi-Fi emitini ya vona ni le mitirhweni va tirhisa to ti-Wi-Fi teto.

Loko u ri na data u nga endla swilo swo tala ku fana no vulavula na vona vanhu kumbe maxaka ya wena kumbe vanghana hi to ti-WhatsApp yi lava data sweswi kumbe ku nghena eka tona ti-social media ku laveka data loko u lava ku nghena na le ka yona inthanete u secha leswi u lavaka ku swi sechaka ku ta laveka yona data.

Ina ku na ko ku hambana eka tona ti-data teto loko data ya kona i ri yo three gb ku ra ku ri munxavo wa kona wu le hansi ku tlula wa five gb hi wona loyi u nga le henhla swinene loko i ri karhi i ya ehenhla na yona i tinomboro na mali ya data ya kona yi ya ehenhla.

Ina vat yi katsiwile eka nxavo wa ku wa ku xava data hikuva na yona i tirha ku fambisana na swona sweswo swo fana na tona ti-data eka yona foni leyi yi tirhisaka.

Eka leswaku data eka masiku lawa yi durha hikuva yi phikizana na yona Wi-Fi ku na vanhu lava tirhisaka Wi-Fi ku na lava va tirhisaka ro data se vanhu vo tala a va ha tirhisi yona data hikokwalaho data masiku lawa yi durha.

Vona swi ri karhi swi fana na ku ba riqingho hi data na loko u hi video call na loko u nga bi video call hikuva hinkwaswo swi dya data hi yona ndlela yo ringana a ndzi voni mahambanelo eka ku dya ka data ya kona.

Tihakelo leti u faneleke ku ti langutisa eka pulani ya data hileswaku u lava data ya njhani ya vungaki hikuva ku na tin'wanyani u kuma ti durha kambe se a ti ngheni ku hinkwako i data ya Whatsapp ntsena wena nkarhi lowu a wu lavaya ti-social na tiinthanete hi swona leswi u faneleke ku swi langutisa.

Loko u lava ku hunguta ku tirhisiwa ka data ya wena u fanele ku hunguta ku nghena eka tona ti-social media hikuva ndzi ehleketa leswaku hi tona leti ti dyaka data ngopfu ku fana na tona ti-TikTok kumbe yona YouTube na yona i yona i dya data swinene.